E ama ditshameko tseo ka tsela e makatsang gonne batho ba bantsi ba kgona go lebelela ditshameko tseo ba dutse mo matlong a bone ga go tlhokagale gore ba tswe mo matlong a bone ba a ye kwa mafelong a a rileng. A fokotsa dikotsi mo ditseleng gonne re le bantsi gareng ga rena go nna le bokgoni ba gore re ka ya go lebelela metshameko eo ka namana, mme re dirisa ileketeroniki go lebelela motshameko eo. Mme ke tsela e e tumileng thata e dirisiwang mo nakong e.

E ka ba ruta gore ba kgone gore ba itse gore metshameko e tshamekiwa jang, gore ba seke ba fitlhela ba ikgobaditse, ba ithute go tswa mo tseleng e e siameng ba iketlile ba se tate, ba ithute tsela e metshameko e tshwanetse e tshamekiwe ka teng le gore e tshamekiwa o apere dilo tse di ntseng jang kampo kry-e dikgobalo mo mmeleng wa gago.

A ka dirwa botoka ka gore maemo a teng a tokafale e nne maemo a a siametseng bagolo, bana, bagodi mo ba ka iketlang teng fa e le gore go na le sengwe se ba ka lakatsang go se dira. Mme se se botlhokwa se se ka dirwang ke nagana ke tshireletso ya gore maphelo a rona a sireletsega jang mo mafelong a tshwana ka a, gonne a ka re tswela mosola re le ba lefelo leo gore re a diriwa ise gore bana ba rona ba iketle teng ba tlogele go tshamekela mo mebileng bo sa bolokesegang teng mo maphelo a bone a ka tswa kotsi teng.

Batho ba rona ba ka utlwana botoka fa e le gore ba tshameka metshameko botlhe, maphelo a rona a ka bolokesega fa re kopane re le ba setšhaba re bolokesegile. Mme re tshepana ka tsa maphelo a rona go sena botsotsi kampo dilo tse di diragalang tse di sa siamang.

O tshwanetse o a netefatsa gore mo inthaneteng e o e dirisang ga gona botsotsi bope o diragalang kampo ga go tshedimosetso epe ka tsa botshelo jwa gago e leng gore e tla baya botshelo jwa go mo kotsing. O netefatse gore tshedimosetso ya gago e o e dirisa mo lenaaneng leo la internet e bolokesegileng, mme lenaneo leo le etelelang go ka tshameka metshameko e le yone ke e e tshepegalang e e leng gore ga e kake ya go tlhagisetsa kotsi gore o kgone go tshameka motshameko e o phothulogile o itse gore o bolokesegile jaaka motshameki wa metshameko eo.

Ba ka re rotloetsa ka go baya kampo go ntsha, tlhaeletsano e e leng gore ke e e sireletsegileng e leng gore le rona jaaka balatedi ba tshedimosetso eo e ka re tswela mosola mo goreng maphelo a rona a tokafala ka tsela e ntseng jwang le gore setšhaba sa rona sa a gola le gore tlhaeletsano e ba re nayang re tle re kgone go ka itshedisa ka yona re a itira batho setšhabeng ka yone.

Go a re thusa go efoga dikotsi tse di rileng ka gonne re jewa ke bodutu re felela re tsena mo dilo tse di sa siamang ka bo go latelela dilo tse di sa siamang. Metshameko e e ka tokafatsaa maphelo a rona go ikotlolola le go tokafatsaa maphelo a rona go lekolosa mebele ya rona le go ntshana seinong jaaka re le bašwa, re kopane go le monate. Bašwa ba ka tswang mo dilong tse di tswileng mo tseleng tse ba di dirang tsa go goga tsa go nwa notagi ka mokgwa o go sa tlwaelesega.

Ba ka re rotloetsa fa re ka bona metshameko e tswela bana ba bangwe mosola, re bona maphelo a bona a tokafala mo go tshamekeng metshameko e. Mme go se sepe se e leng gore metshameko e, e tswela bana ba mosola ka teng batsadi ba rona ga ke ke ba re rotloetsa le gore tshegetsa yaka re le bašwa ba bone gore re tseye seabe gonne ga go sepe se se tswang. Mme ga go na le tokafalo mo maphelong a ba ba tshamekang metshameko, bagolo ba rona ba ka rotloetsa thata re le bašwa go ka ikamaganya le mananeo e e farologaneng ya go tshameka metshameko e le gore rotloetsa gonne ba bona sekai kampo ba bona bana ba e leng gore ba tshameka metshameko e maphelo a bona a leng ka teng.